Yiteletele yokuvuna, ngumbhobho wokunkcenkceshela izityalo zakho zingabuni kunye nefethilayiza yokutyebisa izityalo ukuze ziqhakraze.

Liyaqhotswa itswele ukuqavisa incasa yokutya. Uyakwazi ulipheka nenyama, uqale uliqhotse, liphinde lityiwe likrwada itswele lifakwe kwinto ekuthiwa yigreen salad. Kanti ke liyakwazi noba liphekhwe, lifakwe kwimifino, kodwa ke ummo walo liveza incasa yokutya.

Ndizoqala ndilayite isibane ukuqinisekisa uba yintoni kanye kanye eyenzeka pha phandle. Ukuba andiboni kakuhle ndisondele, ndigibisele inja ngelitye, uba akusebenzi oko ndihambe ndiyothatha induku ndiyigxothe inja okanye ndiyibethe uba iyaxhathisa ngenduku leyo.

Mna ndicinga ukuba ngumlimi wokwenene into okunayo uyakwazi uhambelana nexesha langoku, ngoba xa usebenzisa ubuxhakaxhaka beli xesha uyakwazi ukwenza ngokukhawuleza. Izinto obuzawukwazi uzenza zithathe ixesha elide ngoku ziyakwazi uthatha ixesha elifutshane xa usebenzisa ubuxhakaxhaka bangoku. Into yakhe yokuba asebenzise ubuxhakaxhaka bangoku ayimenzi into yoba angabi ngomlimi wokwenene, usekwangumlimi wokwenene.

Umhlaba ubukade usetyenziselwa ukulima, ngoku njengokuba kungekho mhlaba ebantwini abantu abasenazo iindawo zokulima. Ingasebenza loo nto leyo into yoba kubuyiselwe umhlaba ebantwini ukucutha intlupheko, ngoba abantu bazabe belima, abanye bazabe bekwazi ukufuya. Kangangokuba abanye basafuna ufuya intwekunayo baswele umhlaba wokubeka imfuyo yabo. Lilonke ndithi ukuba ingacutheka intlupheko, ngoba umntu uzabe enomhlaba owaneleyo ukulima kwaye nokufuya.

Ndiziva ndidiniwe kakhulu ukusebenza iiyure ezinde.

Ibaluleke kakhulu impilo yehlabathi kwezolimo ngoba siphila ngokutya. Nokuba kukho iindlela ezintsha zokwenza ukuba ukutya kukhule msinya emhlabeni, ngamanye amagama izityalo, kodwa yonke into iqala emhlabeni. Lilonke ndithi kubalulekile kakhulu ukulima, kubalulekile kakhulu ukulima akutshintshi, akutshintshi nexesha.

Yipesika, yivatala, zii-grapes, liqunube, nebhanana ihlala ikhona, neapile, ipayina, kunye nemengo.

Ndingawuthengisa koosomashishini bombona, ndiphinde ndiphe imfuyo yam, iihagu ukutsho, kuba uzabe uneenkozo ezinkulu awuzokulungela iinkukhu. Ndiphinde ndiwucole ukwenza imilimili, ndiphinde ndiwutye futhi.

Eyona nto inzima ukufuya iinkukhu kuxa kanye izalela. Kufuneka usoloko ukhangela ukuba iinkukhu zakho zizalela ndawoni na, naxa zifukama iinkukhu kufuneka uyozipha umbona kuloo ndawo zawube zifukumamela kuyo. Okwesibini, kukuqinisekisa ukuba ugade ukhozi, ukhozi lungatyi amantshontsho akho. Okwesithathu, kufuneka uqiniseke ukuba ihoko ayinamingxunya njalo, ukuze iinyoka zingangeni zitye amantshontsho eenkukhu zakho.

Ukwenza ishishini sona isipinatshi ndisithandela loo nto kuba awusikhi sonke phaa egadini, ugqothula nje amagqabi odwa siphinde sona sishiyeke sikhula. Kodwa ukuba kuthiwe mandisitye, ayingomfuno endiwonwabelayo okanye endiwunambithayo.

Sisipinatshi kunye nekhaphetshu into enondisokolisa ngexesha lembalela, kuba zona ziphila ngamanzi odwa qha. Ukuba imvula ayinethi isipinatshi siyabuna kunye nekhaphetshu ngokunjalo, amagqabi aso ayashwaca.

Uzakudinga into ekuthiwa yi-roof membrane ukuqinisekisa ukuba uphahla lwakho alufumi. Udinge ingobosi oza kugalela kuyo umhlaba lo uzabe ulima kuwo izityalo zakho, kanjalo udinge nembewu yezityalo ozabe ukuzilima phezu kophahla lwakho.

Yi-apricot, lipesika, yi-nectarine, yi-plum kuba zona ziyakwazi ukumelana nomoya osikayo kwaye owomileyo, ziphinde zikwazi nomelana neyona ngqatsini yelanga. Kuthiwa ezi fruthi zii-stone fruits, zizo ezikhula kakuhle kwelaseKapa.

Akho bunzima bungako ekulimeni iminqatha kuba yona izikhulela phantsi komhlaba, kodwa ke izinambuzane zaphantsi komhlaba ziye zikwazi uyitya ngelinye ixesha. Kodwa ke kumandi ukulima yona ngoba kaloku iyasinda kwizinto ezitya intsimi, izinto ezifana nengulube kanje, zithande zona nje ube zivela ngamagqabi.

Ndingenza iminqatha kuba yona noko ayisokolisi ekuyinakekeleni, kodwa ikhaphetshu yona isokolisa kakhulu kuba kunjalo nje kufuneka uhleli nje ugade neengulube ukuba zingayityi. Kodwa iminqathe yona noko iyasinda, iye icuthwe nje zizinambuzane zaphantsi komhlaba.

Funeka umntu angasondeli kwezi ntlobo zeehagu zilandelayo. Ihagu engumdlezana inochuku kakhulu, ingakugila wephuke imilenze xa unosondela kuyo okanye emantshontshweni ayo. Kanti nehagu endala iba nochuku, xa uyipha ukutya kufuneka umele kude ingakuluma nesandla olu hlobo lwenja.

Iihagu zitya kakhulu kwaye ziyawenza kakhulu umonakalo, kunjalo nje zingayithintela ingeniso kuba ukutya kwazo kunexabiso eliphakamileyo kwaye umonakalo omninzi ziyawenza. Into ethetha uba kuyawuhlalinje kufuneka ulungise, ingakumbi xa ungazifakanga ehokweni.

Singacela koosomashishini abasele bephumelele ukuba bancedisane nathi, ngakumbi kwezilicala lwezixhobo ezingade ziphelele. Okwesibini, kumelezeke siphungule naba baphambili baneminyango evulelekileyo ukwenza urhwaphilizo nobuqhetseba, ukuze kubekho imali eyaneleyo ukuqinisekisa into yobana yonke le nto iyimpumelelo ngokukhawuleza.